Re dula re tshwere mehale-mehaleng, ho ka ba na le ska ha o na le papatso ya majwala, o ka dula hona le papatso ya dijo tsa setso. Hore o mong le o mong a bone moo re tswang teng dipapatso, dia thusa haholo le dipleke ha di ka ba teng tse ngata tse rekisang dijo tse jwalo. Ba ka di rata.

Ke dula ke di shebile e fela bothata nna ke ithatela seshweshwe empa dishweshwe tsa hona jwale, di ntle. Ha o di batla, o tlamehile o itholle lesela o tle o thole le motho a tla kgonang ho etsetsa e be tjhelete e kgolohadi.

Ha ke, nna ha ke e rate. Ke rata ho pheha dijo tsa setso tlamehile di utlwahale hore tsena ke dijo tsa setso, e seng dijo tsa jwale jwale.

A rona se re ha re sa ha le sa leyo lebollo, hobane batho ba bang ba ba nka le ha ba sa batle and ba nka bana ba banyane e re ha ba kgutla, ba kgutle, ba kula. Ba bang haba kgutle hobane le batho ba di butseng dipleke tseo ha ba tsebe se ba se etsang, empa ele hore ba tlo batla tjhelete malapeng a batho. And-e ba tla o bolella hore ba tlo batla bojwala bo bokana, ba qala pele ka bojwala le dijo. Jwale e se entse hore ae se re tsamaya re ikela dipetlele, re isa bana dipetlele. Re ba rute ko ntlong.

Ke sa rata mmino wa kgale hobane mmino wa kgale o ne o itlhalosa. Wa hona jwale tjenana haona molaetsa.

Ke ile ka tsamaya le mmangwane wa ka a sa phela. Ya re ha re fihla ra thola e le dijo tsa sejwalejwale. E feela mahareng, ke ha ho na le bohobe ke re ba entse le masapo le dikahare. Jwale nna bothata ke hore ha ele pudi yona , ha ke eje. E feela dikahare tsa teng o no ka ikgethela ele wa kgetha hore ana o ja pudi kapa nku. And nna le nku re batswalle. Ke re le mafatshe thothomela. Ee, hona le puting e ngwe, e ba ratang ho etsa ko hae. Ke ha bang hopoditse nkgono wa ka. Puting ya teng e nana e steam-ngwang seka bohobe e kenywang ka mokotlaneng e kenywe ka metsing. Yoh ae hono le monate, e le hona jwale tjenana ha ke nahana ka tsona dijo tsa tsatsi leo . Nka re ho ka ba na le a nang le lenyalo, a mpitse hape hape ke lo ja.

Ho bohlokwa haholo. E feela bothata ke hore matsatsing ana ha o sheba ha ba di etsa moo o patalang teng. Se ba di fetola dijo tsa sejwale jwale ha ba sa di etsa seka pele, mo ho no sebediswa dipitsa tsa majwe tsa fatshe. So sebediswa ditofo tsa electric ene he dijo tse pheuweng ka dipatsi, yoh di monate ho feta dijo tsefe kapa tsefe.